Ndzi lava ku ambala swiambalo swa ndhavuko wun'wana hikuva na wona ndhavuko lowuwani i wa kwala Afrika-Dzonga na mina ndzi wa kwala Afrika-Dzonga ndzi lava ku va komba leswaku hi vanhu van'we ku va ndzi ri Mutsonga a swi vuli ku hi hambanile.

Eka nkhuvo lowu vavasati va fanele ku ambala swibelani va boha maduku va binya na minceka naswona vavanuna va fanele ku ambala tihembe leti rhungiweke hi minceka ya Xitsonga va boha ni dzovo enhlokweni dzovo ra tinjhovo.

Vantshwa va sweswi a va ha swi landzeleli swa ndhavuko wa vona swa xintu na swidyondziso swa le makaya a swa ha landzeleliwi xikombiso vavasati vo tala mbalelo ra vona ri cincile u va kuma va mbale maburuku ni switofi xintu a swi fambelani na xona sweswo.

Ndzi vona swi ri na nkoka hikuva u ti nyika vutivi na ntokoto hi tinxaka tin'wani leti ti nga laha eAfrika-Dzonga.

Vana va rhandza ku ambala swiambalo swa masiku lawa hikuva masiku lama swilo se swi cincile ku na swi leswi va swi vonaka eka tithelevhixini swi endla ku va va na ku navela.

Ina swi ni vutlhari hikuva nuna loyi a nga fa a nge he vuyi nsati u fanele a ya mahlweni hi vutomi bya yena a nge swi koti ku tshama endhawu yin'we a ri hava munhu wa ku hanya na yena.

Xitsundzuxo lexi ndzi nga va nyikaka xona i ku va fanele va ya mahlweni hi vutomi bya vona n'wanuna loyi a nga fa a nge he vuyi naswona vona vutomi bya vona byi fanele byi ya mahlweni va nga khomeletiwi hi swona.

A ndzi ta swi pfumela hikuva ndzi va ndzi karhi ndzi pfuna munghana wa mina naswona a nga kona munhu loyi a nga ta n'wi kombela hikuva u hava vatswari mana wa mina u fana na ku i mana wa munghana wa mina.

Nkoka wa mavito ya swivongo eka ndhavuko wa mina i ku va munhu a swi tiva leswaku u suka kwini vokokwani va yena i vo mani na le ka vona hi le kwihi.

Mavito ya swivongo i mavito ma vakokwani wa hina ma khale nkoka wa ku u va u swi tiva i ku u ta tiva va ndyangu wa ka n'wina na ku wena u suka kwihi.

Nkoka wa mavito ma xivongo xa wena i ku va u kha u swi tiva ku u tswaliwe hi mani wa n'wana mani wa n'wana mani u tiva vokokwani wa wena lava nga tswala vokokwani wa wena u tiva na ku wena swi sukele njhani u va u vitaniwa hi xivongo lexi u xi tirhisaku.

Swivongo swi endla leswaku hi swi tiva leswaku hi huma kwini ni n'wana wa mani kokwana wa mina i mani ndzi tiva na maxaka ma mina.

Vukreste i ku tshembela loku wena u nga na byona eka xikwembu Yehovha loyi a nga rhumela n'wana wa yena loyi a ri yexe a ta a ta fela swidyoho swa hina exihambanweni ku tshembela ka Vukreste swi vula leswaku swidyoho swa wena swi ta rivaleliwa ende u ta vona ku fuma ka matilo.

Vukreste eAfrika byi tile na lava a va suka ematikweni ma le europe khaleni ka khaleni vanhu va ku tala Africa a va gandzela swikwembu swa le hansi.

Vuhlalu byi va byi hambanile. Vuhlalu byi hambanile ku ya hi ndhavuko, eka ndhavuko ku na vuhlalu bya nkhuvo wa vukhomba, ku na vuhlalu lebyi ambariwaka hi majaha loko va vuya engomeni, naswona ku na vuhlalu bya mucato na vuhlalu bya tin'anga.

Ndzi nga n'wi komba leswi byi nga tshamisa swona leswaku a ndzi nghenisa byi hi nkarhi wihi, na njara leyi ndzi nga yi tirhisa, ku fika na nayiti leyi ndzi nga yi tirhisa leswaku ndzi rhunga vuhlalu lebyi.

Macinelo ya xibelani ma lava u ri karhi u jikisa jikisa xisuti naswona eka nkarhi wun'wani u tlhekuta.

Vavanuna eka ndhavuko wa Vatsonga va mbala tinjhovo leti endliweke hi dzovo.

Hi ku ya hi ndhavuko wa Xitsonga, vavasati swimbalo leswi va swi mbalaka i xibelani, yele, vuhlalu, vusenga ku katsa na miceka.

Nqambi leyi ndzi yi rhandzaka i nqambi ya xigaza ya xichangani leyi ku nga Benny Mayengani, naswona leswi endlaku ndzi rhandza nqambi leyiwani i ku va rito ra yena ri hlantswekile a kota no yimbelela, na leswi marito ya yena a ya vekisaku xiswona eka tinsimu ta yena.

Ndzi rhandza vuyimbeleri bya ndhavuko bya Xitsonga, hikuva i ndhavuko wa mina ndzi kule ndzi kha ndzi yingisela byona vuyimbeleri lebyiwani. Vatswari ni maxaka a va tlanga byona loko ndza ha kula, ndzi kule ndzi karhi ndzi byi rhandza swinene.

I ku va hi tinyungubyisa hi rixaka ra hina ra ndhavuko wa Xitsonga, na ku va hi ta kota ku va hi tlangela swilo swo hambanahambana hi vuyimbeleri lebyiwani.

Mincino ya ndhavuko lowu Matsonga ya wa rhandzaka i xibelana, swin'wani i muchongolo ku nga makhwaya. Leswiwani swi rhandziwa hikuva mikarhi yo tala loko ku tlangeriwa swilo ku ciniwa yona micino leyi hi kule hi kha hi tiva yona micino, leswaku i ya ndhavuko wa hina.

Eka tinsimu ta Xitsonga ndzi kuma dyondzo ya ku va ndzi kota ku hanya na vanhu, ya ku va ndzi kota ku hanyeka, na ku va ndzi hlonipha vanhu. Leswi swi endla leswaku vanhu hi tshama hi tsakile hi hloniphana.

Xiyimbeleri lexi ndzi tsakisaka eka ndhavuko wa Xitsonga vito ra xona i Benny Mayengani. Benny Mayengani u ndzi tsakisa hikuva u na rito ra ku hlantsweka naswona wa swi kota ku yimbelela, na hi ndlela leyi a vekaka hi yona marito ya ndzi tsakisa.

Tiyindlu ta ndhavuko wa Xitsonga ku na rhandzavula ku na denga, naswona na tin'wani ta ku hambanahambana. Mina ndzi nga tshama eka yindlu ya rhandzavula hikuva yi kahle na loko ku ri na timpfula ni mimoya u va u sirhelelekile naswona u va u nga twi huhwa lowu endliwaka hi mpfula kumbe moya a handle.

Ntirho wa vavasati emindyangwini i ku va va sweka, va hlantswa naswona va kukula va basisa muti, va hlayisa na vana.

Mitirho leyi tirhiwaka hi vavanuna emindyangwini ku nga va ku ri ku aka, kumbe ku risa, kumbe ku tirha leswaku vana va ta kuma swakudya va tlela va dyile. kahle vavanuna va hlayisa mindyangu ya vona leyi ku nga vana ni vavasati.

Vana va mina ndzi ta va xavela swiambalo swa ndhavuko wa Xitsonga hikuva ndzi Mutsonga na vona i Vatsonga. Ndzi lava ku va dyondzisa ndhavuko wa vona va kula va karhi va swi tiva leswaku hi vona matsonga swiviri.